Okokuqala ndingamcebisa ukubana ngaba imali, ikhadi eli lakhe lekhredithi angalisebenzisi ekuthengeni utywala ngoba utywala lubonakalisa ukungaziphathi kakuhle lwezezimali. Xana ngaba ke ngoku efuna ukwenza into ebhadlileyo ngalaa khredithi ibhanki ayizumthemba ngoba kaloku ikhredithi khadi uyisebenzisa etywaleni. Enye into endinomcebisa yona kukubana ngaba athathe izinto anozikhomba ngekhredithi khadi yakhe, not izinto ezizawuphela emehlweni. Athathe iinto ezinjengefenitsha, athathe iinto ezinjengeemoto, athathe nezinto ezinomenzela ibhizinesi, ezizawumenzela ingeniso endlini abe nemali. Hayi izinto ezizawuphela emehlweni ezinjengotywala, ukutya nokuthengela amantombazana.

Abantu abaninzi esendinxulumane nabo abaye bafune isicelo sekhredithi khadi kuzube befuna unyusa i-credit score yabo, amanqaku abo ekhredithi, ukwenzela bazawukwazi uba bathenge izindlu ngebhanki okanye bathenge iimoto ngebhanki. Abanye bathatha ikhredithi ukwenzela uba bazawukwazi ukuba bafumane isicelo semali semboleko ebhankini ukwenzela baqale amashishini abo amatsha. Abanye ke sube benamatyala amanintsi abangakwazi uwabhatala ngaxeshanye, ke ngoku umntu aphele exhomekeke kwikhredithi khadi, ikhredithi khadi akwazi uthenga ngayo izinto, abhatale mva bekhawulelana neengxaki ezikumila kanjalo ukwenzela uba bazawuqhubekeka. Nokwazi ukuthenga izinto bengakhuphanga mali.

Hayi, ndiziva kabuhlungu, ndiziva kabuhlungu ngoba kaloku laa esaa sicelo sekhadi letyala bendisiva bendikhona esi sikrobo bendifuna usivala ngesi sicelo. Ndiziva kabuhlungu. Kodwa ke kwelinye icala nibuchulumancarha ngoba kaloku naliphi na amatyala esiwenzayo awamnandanga, akumandanga ukwenza ityala ngoba uyazazi wena uba kwamali oyenzayo kuzawufuneka ibhatale eli tyala. Lilonke ndiphakathi, kwelinye icala ndidandathekile kwelinye noko ndiyonwaba. Into ke ngoku ezawundenza ke ngoku uba mandiqhubekeke ndizame ngandlela zonke uba ndenze, ndizenzele imali ngezinye iindlela kunoba ndifumane isicelo setyala.

Izinto ezidingekayo umntu xa ezawuvula iakhawunti entsha, okokuqala sisizathu sovula i-bank account kunye nesazisi. Esi zizathu esi funeka sikhatshwe ziimpepha ezingqinisisayo isizathu sakho. Umzekelo uzawuthi uvula ibhanki. Ibhanki uyivula ngeziphi izizathu? Le bhanki ndifuna ufaka imali yegranti. Funeke ke ngoku ube neempepha ezichazayo ukuba nyhani le mali uyayifumana. Okwesibini i-payslip, i-payslip liphepha elichazayo uba uyaphangela urhola imali enga. Ube ke ngoku usithi uvula ibhanki kuba ufuna imali yakho yomsebenzi ibhatalelwe apho kuloo bhanki. Utsho ke ngoku ukhuphe iphepha elichazayo uba uyabhatalwa, ubhatalwa imali enga ngenyanga okanye ngeveki izawungena kule bhanki. Uvule ibhanki yakho nje lula kanjalo.

Ikhadi ledebhithi linceda ekubeni imali yakho oyifumanayo ingene kwibhanki leyo yekhadi ledebhithi. Eli khadi ke ngoku ledebhithi lenza ubana ngaba imali yakho ikwazi uphononongwa lilizwe eli kulo. Ubonakale uba imali uyifumana ngendlela esemthethweni na okanye ngendlela engekho semthethweni. Ukwenzela uba uyifumana ngendlela engekho semthethweni, kube lula uba ubhaqwe njengomhlali ongalungelanga uhlala phakathi kwabanye bahlali ngoba unobungozi, uneemali ezingena ngeendlela ezimdaka. Kwelinye icala imisebenzi emininzi yenzela uba kube lula uba inike abasebenzi bayo imali ngoba ibabhatale kwiiakhawunti zayo zabo. Lilonke ke ngoku umntu uyanyanzeleka uba abe nekhadi ledebhithi ekuzawungena kulo imali esuka emsebenzini.